Hayi, andivumelani, andivumelani nayo le ngxelo lena. Ngoba kaloku abadlali bebhola umbhoxo abakwazi ukuba zimbaleki, abakwazi uba zimbaleki so kumele badlale ibhola ekhatywayo neyombhoxo.

Iye , iye iyichaphazele ngezizathu zento yokokuba umntu uye angakwazi ukuhlengahlengisa izinto zakhe ebekumela ngaba uyazenza, abe elibele yile game ye-elektroniki. Kube nzima okanye umntu alibale noba bekumele ngabe wenze ntoni okanye wenza ntoni. So iyayichaphazela ngaloo, ngaloo ndlela into yokokuba umntu impilo yakhe angasayazi nokokuba ihamba ngoluphi na uhlobo.

Umdlalo ebendinokuwudlala yibhola. Yibhola kuba ibhola ndiyayithanda kakhulu ndikwangumlandeli wayo.

Hayi, mna andicingi into yokuba ingathathwa njengokwenyani ngoba kaloku awukwazi intokuba ubukele opopayi uthi ngabantu. Ewe, baekthelwa ngabantu oopopayi bona kodwa aba bebhola bona uyababona nje into yoba ngoopopayi nje, abanikezi mdla. Enkosi.

Abantu ndingabalumkisa ngendaba yokokuba especially apha kubatshana ke, abatshana baye bangalali ngoba bayakuthanda ukudlala, baye balibale futhi nezifundo zabo. Umntana alibale nokwenza i-homework yasendlini ngoba into ephambilli yile game yale vidiyo. Umntu ozowusoloko ejonge ifowuni ngalo lonke ixesha alibalele ngezinto ezibalulekileyo ebekumele ngabe uyazenza. So iyalibazisa laa nto leya. Yonke into inexesha layo, ungayenza mhlawumbi xa uthi ugqibe loo nto ubuzawuyenza then ke ukhulishe ingqondo ngayo.

Imisebenzi yokuzonwabisa ayoyabantu abazizityebi bodwa yeyomntu wonke. Kutheni ndisitsho? Wonke umntu , siyafana, siyafana singabantu. Wonke umntu uyakwazi ukuthi azivocavoce okanye abe nento ayikhethayo ukuthi umzimba wakhe uhlale usemandleni okanye wonwabile ngalo lonke ixesha. So injalo, injalo loo nto.

Ukujima, ukujima mna ndiyakuthanda ke kakhulu, ukujima uya ejimini. Nguwo, nguwo umsebenzi wokuzonwabisa ondingatsho ndithi udinga imali eninzi kuba uyenza le nto mihla ngemihla.

izimvo zam ngale ngxelo zithi inokunyanisa phakathi kuba kaloku umsebenzi, imisebenzi yokuzonwabisa yiyo ehlala ikubeka empilweni ngoba naxa sifunda kwizinto ze-social media ziyasifundisa into yokuba ukujima okanye ukuzivocavoca umzimba kuko okwenza into okokuba impilo yakho yoluleke. Nokutya izinto esizityayo sawugqiba sihlale singenzi nto and then i-exercise iye incede, incede kakhulu. Ndiyayixhasa loo nto.

Mna into ebendiyenza kukubukela ithivi, ndiyayithanda kakhulu ukubukela ithivi. Ndibukele ispoti ethivini, ndizihlalele nje. Kodwa ke xa ndidibene nabanye abantu ndiye ndidlale ibhola. Enye into endiye ndiyenze kukucula, ukucula ndiyakuthanda kakhulu ukucula. Esikolweni bendicula kwicandelo le-choral music.